Ndiziva ndonwabile ngokokuba kaloku umtshato yinto entle kakhulu apha kwaNtu. Ndiyamvuyela ke umntana wam lowo ke ozawuthi ayotshata.

Ngokokuba abanye abantu baye baligulele eli siko.

Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu ikakhulu kweli xesha siphila kulo apho yaye yayekwa loo nto yayisenziwa kudala. Kangokuba ndingade ndiyokummangalela emapoliseni.

Andinangcinga zimbi ngalo mba ngoba kaloku nyhani ulwimi lokufundisa sisiNgesi kwaye ke kubalulekile ukwazi ukuthetha isiNgesi.

Ngoba isiXhosa sinzima kwaye sinzulu, ndicinga uba yiloo nto.

Umntu xa efuna inxiwa kwilali ethile uye aye kwikomkhulu laloo ndawo apho ke azowuthi adibane khona nenkosi okanye nosibonda waloo ndawo. Aze ke akhangelelwe elo nxiwa phantsi kwezizathu ezithile.

Hayi kaloku, mtshana wam, into enje ayenziwa. Ukuze nawe woluke ngendlela esemthethweni kwaye esesikweni kufuneke noko ube neminyaka elishumi elinethoba. So ke ndiyakucela mtshana wam noko ungayenzi loo nto imbi kangako yoba ungade uyawuziba uyokwenza ulwaluko olungekho semthethweni.

Akukho mahluko ungako kodwa ke obuya bakudala bobona bubukeka buqinile kwaye bungathatha ixesha elide ukumoshakala. Abufani nobu bangoku ngoba kaloku nee-material zokubenza obu bangoku azisafani neziya zakudala. Izinto zatshintsha.

Ndingafuna ukwazi ezona nto zingumcelimngeni malunga neli siko.

Ewe, nam umleqwa ndiyawuthanda kwaye ndiyawutya. Umnandi, wohlukile kunenkukhu yesilungu izinto ezifana nama-leghorn kanje. Unencasa nje ekhethekileyo kwaye ubuqina unomahluko, uyacaca ukuba yinkukhu yasekhaya.

Isikolo sasezilalini sahluke kakhulu kwisikolo sasedolophini. Sahlukile nangezinto ezingaphakathi, ngezixhobo zokufunda. Izikolo zasezilalini zezona zikolo ezitsala mva kakhulu ngezinto zokufunda ezifana neeteknoloji, abanazo neekhompyutha kwaye izinto ezininzi abanazo. Amagumbi okufundela nawo awacocekanga okanye awakho kwimo ebukeka kwimo entle.

Ndiye ndizidibanise ngokuthi ndikhethe ezo ziyeleleneyo.

Kufumana abafundisintsapho abathetha isiXhosa ze ke baguqule ke nakwikharityhulam yabo okokuba olunye ulwimi oluzosetyenziswa njenge-official language ibe sisiXhosa ukuze wonke umntu azifile emkelekile.

Ngumcephe ucandiwe, ngabantu abafanayo.

Amasiko emizini akafani. Intsokolo yakowenu ayinokufana nentsokolo yasemathileni.

Olunye ulwimi endiluthandayo sisiNgesi ngokokuba lolona lwimi olukwazi ukusidibanisa nabanye abantu abangakwazi uthetha isiXhosa.

Ndiphela kutamkhulu wam kunye nomakhulu wam kumacala omabini am, kwicala likamama kunye nakwicala likatata.